Ke ikutlwa hantle haholo ka tsona. Ke na le PS five. Ntho e nthabisang haholo ka yona ke hore o kgona hore o tsebe sekgowa hape e etsa hore o sebedise le kelello, o ithute tse ding tsa dintho tse etsahalang lefatsheng haholoholo o kgona hore o tlohe seterateng moo teng ho leng kotsi o dule ka tlung o bolokehe.

Mmuso wa rona o qala hantle dikolong moo teng ba etsang di-tournament teng di tournament tseo ho na le tjhelete e leng hore wa e fumana ha ele hore sehlopha sa rona se hlotse hape mmuso ho na le tjhelete e nngwe e leng horeng ya e boloka bakeng sa batho ba bapalang hantle ebe ba banka ba ba isa pejananyana hore ba tswele pele ka papadi tseno tsa bona.

Mathata ao ke kelello e ya ha o e ntse sebetsa hantle o so bona hantle hore ke wena motswadi ka se sebaka ntho eno ya hao ha eno o tswela molemo ho hang le mokgwa o leng hore o so phela ka ona matsatsing ha wa nepahala hohang and-e jwale ha o ntso tswela pele ka boitshwaro bo o tlo qabana le nna kapo o tlo qetelletse o tswile ka hara ntlo ena ya batswadi. Kgaohana le mekgwa ena ya hao hobane ha o no tswella bophelong. Ho thwe hlompha mmao le ntatao matsatsi a tsebe ho eketseha.

Ke kopane le motswalle papading ya bolo ho no ntso na le ntho tse ngata tse leng hore ne tse ke sa di hlokomele pele ke kopana le mo motswalle enwa wa ka bolong. Ke hlokometse hore bolo e nhlabollang kelello ebile e dula e nketsa ke dule ke matlafetse bophelong ka mokgwa o ko ke dula ke ile ka mehla ha ke tsubi dithethefatsi seterateng mona ke ikela bolong ke kgutlela ka tlung ke qoba le tse ding tse ntho tse mpe tse etsahalang mmileng.

Nna ke motho a dlalang bolo. Bolo yona e nhlabollang kelello ebile e ntlosa seterateng kapa mmileng e nqobisa le hore ke kopane le ntho tse mpe tseleng ebile e ntlosa le ho nka kapa hona ho tsuba dithethefatsi. Ke dula ke matlafetse mmeleng kamehla.

Nna batswadi ne ke nahana hore kgweding tse ka bang tse pedi kapa tse tharo motswadi e mong le e mong le ha ka ntsha bonyanenyana mara feela re shebe hore ke lebenkele le feng le rekisang ka ditheko tse fatshe. Ebe re kopanya tjhelete hanyane hanyane hore bana ba rona ba kgone ho thola diaparo tsa bolo re ka nna ra etsa kgwedi tse tharo hobane malapa ha lekane kaofela ha o bolele hore re na le tjhelete mara re ntshe hanyane hanyane.

Re na le bolo, re na le rugby, re na le di-marathon, re na le matola, re na le malakisana re na le netball, re na le tennis, ebe re na le golf.